Ke go netefatsa gore bagodi ba kry-a dilo tsa bona tse di ba tshwanetseng, go tshwanang kana le fa ba ya bookelong ba tshwanetse go itse gore go na le bangwe ba e leng gore ga ba kgone gore ba ka tla ba le nosi bookelong kapa ba ba direle molemo wa gore ba latelwe kwa magaeng a bona go netefatsa gore ba kry-a tse di ba tshwanetseng.

Ke akanya gore ga e le gore bagodi ba na le bangwe ba lelapa ba e leng gore ba ka ba tlhokomela go siame gore ba ka ne tse ba nna kwa madulong a bone, e fela go nale ba bangwe ba madulo ba e leng gore ga ba ne meloko e e leng gore e ka ba tlhokomela ke bona ba e leng gore ba ka tlhoka go isiwa kwa go nnang bagodi kwa ba tlhokomelwang teng ka gobaneng go nna boima for bone gore ba kgone go itlhokomela le gore ba kgone go nwa meriana ya bona e leng gore ba tshwanetse go e nwa.

Tse dingwe tse di lebeletsweng go ya ka setso sa rona ke gore bagolo ga e le gore ba na le bana ba e leng gore ba dula le bona ke bone ba tshwanetseng gore ba tlhokomele e le gore boammaaruri ke gore ka dinako tse dingwe go nna boima gobaneng bangwe ba ba golo ga one batho ba e leng gore ba ka ba tlhokomela kgotsa metswalle e gaufinyane so ba tshwanetse go ya ko go tlhokomelwang batsofe.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka tsela e e leng gore e re beya mo seemong se re sa itseng gore re ka se setla-setla jang ka gobaneng dinako tse dingwe ga o be go tshwanetse go beiwa batsofe pele gobaneng malapa ga a tshwane ke ka ntlha ya gore batsofe ga ba tswe ko malapeng a e leng gore a tshwana.

Ke akanya gore lelapa e seng setšhaba se na le seabe ka gobaneng go le gontsi tota batsofe ba tlhoka batho ba e leng gore ba ka ba tlhokomela, e fela le ka mo malapeng kapa ba e leng gore ba ka kgona go thusa ba lelapa ga ba kgone go thusa ka gobaneng ba lebeletse gore mang a ka dira eng go thusa ba sa lebelele se e leng gore motsofe ke ena a se tlhokang and-e seno se farologane le setso ka gore setso bogologolong motsofe o ne a ka se dule a le mongwe.

Tikologong ya me tse di tshwanetseng bagodi ke gore ba tshwanetse go ba na le legae le e leng gore ba tlo kgona go tlhokomelwa ebile ba netefatsa le gore ba tseya meriane ya bona ka nako ebile sentle ba netefatsa le gore ba ja dijo tse di siametseng mebele ya bona. Batsofe ba tshwanetse go gola madi a grant a e leng gore a tla kgona go ba rekela dijo le tse e leng gore ba di tlhoka, go a netefadiwa le gore mo ba nnang teng ba tlhokometswe na.

Ke tse e leng gore ba netefatsa gore bagodi kapa batsofe ba nwa merianame ya bona ka nako ebile meriane e e tshwanetseng. Ba netefatsa le gore bagodi ba ja dijo tse di agang mebele ya bona ba ba tlhokomela le go ya ka tsela e e leng gore ba ja ka teng. Go le gontšhi mafelo ao a duelwa e fela go na le a e leng gore a duelwa ke ba rena ba government.

Se ke se akanyang ka yona ya gore batsofe ba tlhokomelwe ke gore e tlo kgona go thusa batsofe ba le bantsi ba e leng gore ga ba ne batlhokomedi ko malapeng a bone e seng seo fela ebile e tlo tokafatsa le dilo ka gobaneng batsofe ba le bantsi ga ba kgone go ikisa bookelong for go kry-a meriana ya bona.

Pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama gore go na le bangwe ba batsofe ba e leng gore ga ba kry-e bo diphenšene ka gobaneng ba tlhoka tse ba di tlhokang kapa go se ne ba ba ka ba thusang gore ba kgone go kry-a tšhelete ya pension, e seng bona fela e fela le go ba thusa ba palelwa ke go ba thusa.

Go a bo go tshwanetse go kopiwa batho ba ba siameng ka kopo eno ya phenšene ya puso ya go go tlhokomela batsofe gore re kgone go bona tse di tshwanetseng kapa tse di ba tshwanetseng tsa phenšene ya bone.

Gobaneng e kgona go thusa ka tse motsofe a di tlhokang, dilo tsa go tshwanang kana le bo dilo tsa go tlhapa kapa meriane e e leng gore e tlhoka go rekiwa le tsona dijo tse e leng gore di tshwanetse go rekiwa ka fa ntlong.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le masome a marataro ke ka gobaneng ba lebeletse gore bontsi ba batho ba thoma go ya phenšeneng ka tsona dingwaga di le tseo.

Ke bona go ka ba botoka fa go ka nna le baoki ba e leng gore ba ka kgona go fitlhelela magaeng a batsofe ba e leng gore ga ba kgone gore ba ka ya dipetlele kapa ga e ba le gore go na le bokgoni bo e leng gore go na le madi a ka tseiwang go tswa go phenšene ya batsofe ya ya go tsa dinamelwa ka dinako tsa go ya dipetlele gore go sa nna le mathata fa ba tshwanetse go ya bookelong.

Ke akanya gore go ka ba botoka tota fa e le gore go ka nna le baoki ba e leng gore ba kgona go ba latelela kwa magaeng a bona kgotsa ga yona ga pension-e e e leng gore ba e kry-a ba dira gore go bane le madi a e leng gore a tseiwa e be e ba ona a ba thusang ka tsa di namela fa ba ya dipetlele.